Mehe ni nga n'wi vutisa ku ri i swi kota njhani ku ri a hanya vutomi bya yena lava le kaya ku hanyaka njhani loko ni langutisa ku ri na ntirho a ku endlaku phela i munhu wa ku duma. Ni nga vutisa swivutiso swa tano na ku ri i swi kota njhani ku ri a tshama a ri na motivation.

A ndzi nga mu byela ku ri loko u tirhile swa ku tlanga na vanhu va ku tala ha wa swi kota ku ri u hlangana na vanhu lavantshwa and swi va easy swa lulama ku ri u hlangana na vanhu xivangelo ku ri a ni ri mi ta mi ku na already ku nna mi ta va mi xi rhandza hinkwenu you've got something in common loko ni vulavula hi xilungu ya.

Ni nga endla ku ri ni tivisa vanhu ku ri ku na swilo va nga ta swi kuma swa mahala swa kahle ngopfu leswi ti-prize va nga ti wina mpfhuka.

Ku ri i kuma ku chuchisa i swa nkoka ngopfu e swa ku ri u kuma endlelo ku ri swi swi swi swi swi tshamiseka leswi i swi i swi naswona sweswi i swa nkoka ngopfu ngopfungopfu.

Lavatsongo va ta dyondza ku ri i nge tshameli ku ri njalo loko wo thumbaka e-e. nkarhi wun'wani swi nge tirhi a hi a hi swa swa swa swa swa mitlangu ntsena na na ka vutomi u fanele a twisisa sweswe swo leswi ku ri a nge tshami a phumelela tano ku na minkarhi yin'wani ku ta va na ti ku ri u nga u nga u nga phumeleli so u fanele that's why i swa mitlangu swilo swi dyondzisaka ngopfu swilo leswi.

Hi a ni tsake ngopfu a ni tsake ngopfu loko va thumba hi a ni tsake ngopfu mehe swa ni tsakisa na ku ri le ku langutiseni ku ri heyi leyi ku landzelaku ni ta va ni langutisa ni ni ni ni ni ni ri busy ni le ku sapoteni ka team ya ya ka ka xipano xa xa xa Afrika-Dzonga.

Mehe ni vona ku ri swilo swa ku fana na yoga na ku bambela i swona swi nga ku ri swi pfuna ku ri munhu a wisisa miehleketo ku nkulukumba nkulu ngopfu e inana e yoga.

Ndhawu ya ku tlangela bolo i lawa ya nga kusuhi na mehe ni nga ku i soccer city ha la joni, eSoweto. I va ri i calabash. I kahle ngopfu a ni ri a va yi upgrade-ile va yi renovate kahle i for for for inana for world cup ya twenty ten ya bolo. A yi kahle ngopfu na yona ni ze ni ya twenty eleven ya twenty eleven za ni tshama ni ni ni famba ni ya langutisa game ya ball a yi kahle ngopfu.

Ha yi dyondzisa vanhu mahanyelo ya vanhu van'wana wa swi kota ku ri i fika ku ri u vona vanhu van'wana va va ku veka mindyangu yi ku hambanahambana. Ku ri nawu na koho yi nga i nga vi na munhu loyi a nga vi munhu loyi o nge swi koti ku tshamisana na vanhu ku hanya na vanhu van'wana loko u fanele u tshama na vanhu va ka n'wina va vulavula ririmi ra ka n'wina no fane i dyondza ti marimi yan'wani wa swi kota ku ri i i soshalayiza .

I ku tirhisana wa wa swi vona loko ku fana na bolo ya milenge. I ku tirhisana u tatwa munhu un'wana a ri a yi tisa bolo me ni ta kora tisa bolo me ni ta defend-a swilo swo tani. Swo swo swo fana na ti-net ball na ti-hockey tirhisana ku ri i kuma ku ri i swi kota ku kora.

Swi pfuna swi antswisa swikili swi swi boost-a ku ri na munhu a a a a va na ku titshemba. Na ku ri loko a kula a kula kahle ende swi endla ku ri ku va na mahanyelo no ku ri vanhu lavatsongo va swi kota ku ri va swi tivi ku ri loko ku endla ti leswiya swo swo swo tlangisana va tlanga njhani.

a ha ku heta ku kora a ni tsaka ngopfu ni tsaka ngopfu a ni titwa ni tsakile ni ni ni ri na na ku tsaka .

A swi kahle ngopfu vana va swi kota ku ri va va dyondza swilo swa ku tala ngopfu ku ri va hlangana tano.

E mfumo a nga hoxa timali ku ri swilo swa so ku ri swi va swi kahle ku ri vana va swi kota ku tlanga e swa mitlangu.

A ndzi nga va byela ku ri leswi swo swa mitlangu va fane va swi huwa swi swi pfuna ngopfu hi mihleketo na na na na na vuhanyo swi pfuna ngopfu wa swi kota ku ri i rivala ti tibuku for nkarhi wolowo i le ku tlangeni ka bolo i ku ri wa bambela i bolo hi net-ball swilo swo tani hayi ni ni ni ni nga va ngopfu.

Ku a ni ri na malembe wu a ni ri ka grade one nineteen ninety nine a ni ri na malembe ya six seven eku tsutsumeni na sweswi na ha tsutsuma na ha jima na tsutsuma na swona na ku tsutsuma na na swi ku tshama ni ri active since since a ndzi si tshama ni ri ni munhu wo tshama ntsena na na loko ni ri na khwiri hayi mehe na swi rhandza ngopfu ku ri ni tshama ni ri ku lulamiseni ka miri.

Ku kota ku ri i lawula vanhu ku ri loko i ri loko i ri captain wa team-i loko i ri coach i tirha njhani ku ku lawula vanhu i nga va twisi ku ri va a a a a a va a a va na ndhawu ya kahle ku ri va fane va tirha kwalano hayi swa pfuna ngopfu.

Eya swi hlanganisa ndyangu swa hlanganiso ku ri vanhu lavakulu na voho va swi koti ku tlanga va huhwa na lavatsongo a swi swi swi swi swi swi swi swi swa hanyisa swona.

Eya ku ahluriwa van'wana a va swi koti ku ku ri va va va va tshama na vanhu van'wana va nga va ahlulananga a nga ahluriwa.

Mitlangu ya inthanete nga a ni nga byela ku swo ka vana va mufana swilo swa ku fana na ku rheyila, swilo swa ku fana na tibola, swilo swo sweswiya swa ti-maths, swi nga ta ku a tirhisa mihleketo ya ye ngopfu ku ri a a a swi koti ku ku ku ku hatlisa ku ri a a hleketa .

E loko munhu a tlanga ncuva u fanele a tiva migodi leyi a nga ta lowun'wanyana na leyi a nga ta swi kota ku ri a humelela.

Swi akisa mahanyelo ka ndyangu and swa swi kota ku ri vanhu va swi kota ku ri va tshama swin'we i tiva vhiki leri a ni endla tano va swi kota ku ri u vulavula na na vanhu va va va va va ndyangu.

Swa mitlangu swa laveka swa swi kota ku ri swi aka ku tirhisana na ku ri i swi kota ku tirha na ku na mahanyelo a miri na na kona swi swi pfuna futhi na dyondzaka ku ri a swi kota ku ri a hanya kahle a swi kota ku ri futhi a focus-a ka swilo swa swikolo.

A mitlangu i nga koho sweswi i right ngopfu swa ku fana na tikhiriketi, e bolo ya milenge, netball-i, i swilo swi nga pfuna na na ka vana futhi na ku ri loko va nghena swilo swo loko va kula laha va lava ku nghenela swilo swa ti-Olympics hi swona swi nga swi swi koho swi kahle ene sweswo swi swi swi right.

A swi tsakisa ngopfu ku vona energy na koho ku tsaka ka ka ka le exikolweni loko u vona vanhu hi Friday ku mbariwa swikipa swa Bafana Bafana na le mintirhweni vatswari va hina va mbala hi Friday wu swi tivi ku ri i vafana vafana Friday hi le ku tlangiseni ka twenty twenty ten world cup swi na ko ku na vanhu va kona va swi kota ku fika exikolweni va va fika va mi xeweta a mi byela ku ri hayi ni vuya eSiberia ni vuya e kwinikwini hayi a swi tsakisa ngopfu.

Va ta va hlangana na vanhu va ku tala nakoho ku ri a ni ri va le ku tlangeni ka mitlangu yin'we va va swi kota ku ri already ku na swilo swin'wana swi nga va in common.

Me ni rhandza thenisi ngopfu thenisi ni yi rhandza and loko ni ni ni kula ni ni kula a ni a ni rhandza ku vona Venus na Serena Williams va le ku tlangeni ha yona yi nga ni ku ri a hi ni fane ni tlanga thenisi mutlangi ni wu rhandzaka .

Ku ri va onyolosa miehleketo ya vana hi switori va va swi kota ku ri va va penda e e xithombe ku ri n'wana loko a ri ntsongo wa swi kota ku ri a va na vu-creativity.